Ha ne ke tsamaya ka bese leetong le le lelele ke ile ka hlokomela hore batho ba hloka hore bese e be le Wi-Fi hobane, re nakong tsa technology ebile bese tse ngata ha di soka, di ba le yona Wi-Fi. Le hore ho be teng tulo kapa tafole moo batswetsi ba tla tjhentjha bana teng, ditulo tse fanang ka tulo e lekaneng ya ho beha maoto, tlhalosetso e hlakileng pele bese e tloha ya hore bapalami ba etse jwang ha ho ka ba teng kotsi, ho be teng di-sanitizer ditulong kaofela. Merwalo ya rona e tshwarwe hantle ho qoba ho senyeha kapa ho lahleha ha merwalo tseleng.

Ngwaneso, ho se nwe tseleng ho bohlokwa haholo ebile ho thibela dikotsi tse ngata tse bakwang ke hore bakganni ba tlasa tshusumetso ya tayi. Ha o sa nwe o tseba ho ba dikelellong hantle mme o tsebe ho qoba dikotsi tse ka bakwang ke bakganni ba bang ka pele pele. O tla ithusa ka hore o se ke wa tlola molao kapa wa iphumana o kwalletswe ka ho qoba o nwele. Se seholoholo ke hore ha o qhoba o sa nwa, o boloka maphelo a batho o ba kgannelang le batho kaofela ba tseleng.

Dikoloing tsa rona tsa baeti, ha ke bone batho ba baholo ba na le tshehetso ho hohang ho tswa setjhabeng. Hangata batho ba baholo ba bewa le ho ba ke hokae dikoloing, o fihle ba dutse moo ho peteletsaneng moo ho sa keneng moya. Re tseba hantle hore batho ba baholo ke batho ba nang le mafu a tshwanang le di-high blood le ho kwaleya ha ba ya tlameha ho dula moo o sa keneng moya hantle empa ka baka la ho ba ha ba hlokomelehe hantle dikoloing tsa rona tsa baeti. O fihla motho a moholo a na le mathata haholo empa ha o sa ka se buang, hoba o qakehetse ho fihla mo a yang teng. Re tlameha ho etsa betere re le setjhaba ho etsa hore batho ba baholo ba dule tulong tse hantle dikoloing.

Dumela abuti ticket ya bese e yang Kapa e tloha mona Gauteng, ke nine hundred and fifty. Bese e tla tloha mona boemelong ba dibese ka Labone ka hora ya leshome hoseng. E fihle Kapa tsatsing le latelang ka hora ya bobedi ka meso. Etsa bo nnete ba hore o fihla hora pele ho nako ya ho tloha ho bese, e be o ya hekeng ya boraro o bontshe security tekete mme le security le tla o bontsha moo o tlamehang ho ema teng, o be le leeto le monate.

Motswalle ho bobebe haholo ho sebedisa app ya Bolt. O kena app-ong ya hao ebe o kgetha request a ride, mona hee o tla ngola Address ya sebaka seo o leng ho sona e leng location, ha o qeta o ngole seo o yang ho sona ho destination, e be o ema hanyane app eo kgethele mokganni, app e tla o bontsha hore ke bokae ho ya moo o yang teng nako eo o ka fihlang ka yona, nomoro plaata ya koloi e tlo o lata, mmala wa yona, moetso wa koloi le lebitso la mokganni. E be hee ho ho wena hore o se o tla e amohela na, ha o se o e amohetse e tla fihla, ebe o ya patala.

Mokganni ke kopa o nke batho bana hle hobane ke batho ba baholo ebile kgale ba eme mona setopong sa dibese. Ntho ena o e etsang ha e ntshware hantle ya hore o re ba tla o senyetsa nako, o tla ba feta hobane batho bana ba sebedisa bese hobane tikete tsa bese ha di ture jwalo ka ditekesi ebile ke ba bang ba di-customer-a tsa hao tse tshepahalang tsa dilemo. Ke kopa re mpe re kope batjha ba ka mona ka pele beseng ho ya morao, ho tle o se ke wa senyehelwa ke nako.

O lokela ho fihla dihora tse pedi ho ya ho tse tharo pele sefofane se tsamaya. Ho itukiseletsa hore o etse ditikete hantle, o iketlile le tse ding tsa ditlhahlobo tse etswang boemafofane, pele motho a ka palama sefofane. Nna sefofane ke se tshaba haholo ho ba ke motho a sa rateng tulo tse kwalehileng, kapa tulo tseo ho tsona hoseng bobebe ho ya kae kapa kae. Hape ke tshaba ha se qeta ho tloha ho ba ke utlwa e ka moya o ya se fefola le ha ho se jwalo, empa hee ke leka ka hohle ho hlola tshabo ena ya ka, ka ho dula ke se palama, ho tle ke tlo se tlwaela.